Akuwona neze umqondo ophusile. Uma zingekho izinkokhelo zonyaka kanye nenzalo, bona bazoyikhanda kanjani imali? Ngoba akekho umuntu ungaboleka abantu imali mahhala engeke azuze lutho, okusho ukuthi kukhona okushaya amanzi ngalawo mabhange.

Ngingasisebenzisa ezimeni eziphuthumayo futhi ngijabulela ukuthi siyangikhulula ukuba ngisebenzise imali, ngisho eyeqile kule engenayo kwi-akhawunti yami. Okungasiza kakhulu nayo ngoba uma sengikhokha kuba khona i-interest.

Uma ikhona indlela yokuthi ibuye imali yami, ngingazama ukuyibuyisa ngoba uma i-CEO isihileke ehlazweni, abantu abaningi ngeke besakwazi ukuyithemba leyo khampani, okusho ukuthi mina njengomuntu ofake imali yami noma otshale imali yami ebhizinisini layo ngeke ngisenza nzuzo. Ngingazama indlela yokuthi ibuye imali yami.

Uma ngingathola le mali ngingenza okukhulu kakhulu, ngingakhanda ikhaya ngenzela umndeni wami, ngoba uma ungena khaya, aniwona umndeni kahle, niwumndeni uma kukhona ikhaya, umase phinde futhi niyalifudumeza nina ngokwenuma. Uma isicelo sami singaphumelela ngingajabula kakhulu ngoba nami nabantwana bami sizoba nendawo esingayibiza ngekhaya.

Ngiyazwelana nawe mngani wami, ngesimo esinivelele salo mshwayelense esingene kuwo, ukuthi unqabile ngalesi sikhathi niwudinga kakhulu. Nami lento isingivula amehlo mayelana nalo mshwayelense esikuwo. Ngoba nami ngelinye ilanga ngiyowudinga mase uyanqaba. Loku kube yisifundo kimi ukuba ngiwubone kahle kahle ukuthi unjani.

Lezi ndawo kusamele kuzanywe ukuthi zithuthukiswe, ngoba ukubhanga okuvamile yikhona kuphela okuthembisayo. Nakho lokhu kokuthi wenze i-mobile money kuyasebenza kodwa ukubhange okujwayelekile okuthembekayo.

Inzuzo kakhulu ukuthi bafika ngesikhathi usizo uluthola ngesikhathi baphuthuma kakhulu. Kodwa okuyinselele ukuthi imali bayithatha njalo ngisho ungaze uvelelwe isigameko noma ingozi, kodwa bona bakhokhelwa kakhulu futhi nemali bayithatha njalo.

Imishwayelense eminingi ngaphambi kokuba ikubhalise ibuka iminyaka yabantu ozobafaka ngaphansi kwegama lakho, ibuke inani labantu ozobafaka ngaphansi kwegama lakho, iphinde ibuke isimo sezempilo zabantu ozobafaka ngaphansi kwegama lakho. Ilokho okuhluka kakhulu phakathi kwemishwayelensi ihlangene. Ngoba eminye imishwayelensi ayibathathi abantu asebebadala kakhulu, eminye imishwayelensi ayibathathi abantu abaningi kakhulu, eminye futhi imishwayelense ayibathathi abantu asebephila ngencindezi noma abantu asebephila nciki nciki.

Mina ingithuse kakhulu le ndaba ukuthi inkampani enkulu kangaka ingaphelelwa kanjani yimali? Ngoba mina ngize ngengeza nemali ngaphezulu ngangena uhlelo lwe phrimiyamu ukuthi ngithole usizo olukhethekile, kodwa manje inkampani isiphelelwe yimali. Ngisazibuza ukuthi kanjani? Nasemsebenzini ngase ngithinteke. Lapho ngiyidinga khona kakhulu inkampani yomshwayelense. Ngiphoxekile.